Ngokwembono yomntu okhulele ezilalini, izikolo ezininzi zasemaphandleni zikholwa kukugxila kwimidlalo efikelelekayo njengebhola ekhatywayo, ibala lokugijima okanye ibhola yombhoxo njengoko le midlalo ifuna izixhobo zokudlala ezifikelelekayo. Nangona le iyimidlalo emnandi, eminye imidlalo ayikho ezikolweni yasezilalini ngenxa yokunqongophala kwezixhobo zayo loo midlalo. Umzekelo, imidlalo engekhoyo ezilalini i-tennis. Iinkundla ze-tennis zinokubiza kakhulu ukuzakha kunye nokuzihoya. Kulandele ukuqubha. Amadama okuqubha abiza imali eninzi ukuwakha nokuwalondoloza. Kunye ne-hockey yomkhenkce. I-hockey yomkhenkce ifuna ii-ice rings, nto leyo engekhoyo kwizikolo zasemaphandleni.

Njengomphathi weProteas ndingagxila kulawulo leqela elicwangcisiweyo, uphuhliso lomdlali kunye nohlengahlengiso lobuchule ukuphucula ukusebenza. Nali utshintsho endinakuthi ndiluthathele ingqalelo, inkokheli yeqela. Ndingachonga ukapteni owomeleleyo. Ndiqinisekise ukuba ukapteni unamava kwaye unezakhono ezibalaseleyo zonxibelelwano ukukhokhela iqela nempumelelo. Ndiphinde ndigxininise inkcubeko yeqela entle. Ndiphinde ndenze uphuhliso lomdlali kunye nokhetho apho ndiza kutyala iimali kwinkqubo zokuphuhlisa ulutsha kwenzele kuchongwe italente yolutsha ngeenkqubo ezicwangcisiweyo zokuqinisekisa umbhobho oqinileyo wabadlali bexesha elizayo.

Iingcinga zam malunga nemidlalo ekhoyo kwisikolo endifunde kuso zithi yimidlalo enokonwatyelwa kuba iyimidlalo eqhelekileyo kwizikolo ezininzi zabantu abantsundu. Umzekelo, imidlalo ekhoyo kwisikolo endifunde kuso yibhola ekhwatywayo, ibhola yombhoxo kunye nebhola yomnyazi. Le midlalo iyonwatyelwa kakhulu kwaye inomtsalane kuba iyabukeleka.

Ndicinga ukuba andisoze ndiyithathe inxaxheba ekubalekeni imarathoni kuba andingomntu uthanda ukubaleka. Esinye isizathu, isisindo sam somzimba soze sindivumele ukuba ndithathe inxaxheba ekubalekeni, ukanti kunjalo nje ndingumntu ohlutshwa sisifuba eseminxekayo ngoko ke ukubaleka akundilungelanga.

Imisebenzi yokuzonwabisa yindlela entle yokuba ulutsha kunye nabantu abadala baphumle, bahlalisane kakuhle kwaye bagcine impilo entle ngokusemzimbeni nasengqondweni. Nazi ezinye iinketho ezibonelela uluhlu olubanzi lwemidlalo kunye namanqanaba amandla. Imisebenzi yangaphandle, ukuhamba ngeentaba okanye ukuhamba kwendalo, ukuhamba ngebhayisekile nokuba kukukhwela okuqhelekileyo okanye ukukhwela ibhayisekile entabeni. Ezemidlalo, imisebenzi efana nebhola ekhatywayo, intenetya, ibhola yomnyazi ibaluleke ngokuhlala umntu ekhuthele kwaye yakha ubuhlobo obuhle. Ukuloba intlanzi umsebenzi ezolileyo kwaye onika ixesha elisemgangathweni nabanye abantu

Kunyaka ka-twenty ten xa uMzantsi Afrika wawulilizwe lokuqala ukusingatha indebe yehlabathi iFIFA, ilizwe liphela laligcwele yimincili. Ingulowo nalowo ezilungiselela ukuthenga amatikiti okuyobukela ibhola ekhatywayo kwibala lezemidlalo. UMzantsi Afrika wawubumbene kakhulu, wonke umntu enomoya wobumbano. Kwindawo endihlala kuyo kwakuqala kwacocwa izitalato kwaye kwatyalwa amapolisa ukwenzela abantu bakwamanye amazwe bahambe ezitalatweni zethu bephephile. Kwakulungiswa amabala emidlalo asekuhlaleni, alungiswa aba kumgangatho ophezulu. Ikona nekona ixhonywe iflegi yoMzantsi Afrika kukuhle, kwakulixesha elimyoli lonyaka olo.

Ndingumntu othanda ukudlala imidlalo nje ngokuzonwabisa. Ngempelaveki ndichitha ixesha nosapho lwam sidlale imidlalo eyahlukeneyo njengokukhwela ibhayisekile sijikeleza izitalato, sidlale ugqaphu siphinde sidlale ibhola ekhatywayo. Senza oku ukuzonwabisa kwaye sigcine imizimba yethu isempilweni.